Umfama wentsangu wenza imali eninzi. Abantu bayithenga intsangu kuba befuna ukuyisela xa begula benokhohlokhohlo, xa befuna ukuvula isifuba. Abanye bayisebenzisa intsangu ekukhuliseni iinwele zabo.

Amaphulo karhulumente wokufundisa uluntu ngezolimo nokufuya enza ukuba abantu bathengise, bakwazi ukuba neemali zabo bangaxhomekeki kwabanye abantu. Xa abantu beneemali zabo bayakwazi ukuzityisa batyise neefemeli zabo. Abantu xa beneemfuyo bekwazi nokulima bayakwazi ukufundisa nabanye abantu ukuba mabazilimele bazifuyele.

Umhlaba wenza ukuba abantu babe nendawo yokukhulisa ukutya, babe nendawo yokukhulisa imfuyo, babe nendawo yezindlu zeefemeli zabo. Loo nto inceda ukuba bangabe besona umthetho, iphinde incede kwa ilizwe lethu ukuba lihlale liyindawo entle.

Njengomfama ndingathatha ezinye iziqhamo zam ndizomise, ndithathe ezinye ndizenze ijusi, ndithathe ezinye iziqhamo ndizifake ekhenini. Ezinye iziqhamo ndingazenza iphyureyi zikwazi ukutyiwa ziintsana ezisanda kuzalwa.

Iigusha zam ezifukufuku ndingenza ngazo imali kuba ndingazithengisela ezinye iibhutshari, ndiphinde ndithengise nobisi lwazo, kwaye ndiphinde ndithengise newulu yazo.

Ndicinga into yokuba i-hake yeyona ntlanzi ixhaphakileyo apha eMzantsi Afrika. Akunzimanga ukuyifumana i-hake, ixhaphakile. I-hake yi-fish emhlophe, ithambile kwaye ayinamathambo maninzi.

Ukufuya iinkukhu kundingenisela imali kuba ndiyazithengisa. Ukufuya iinkukhu kufida ifemeli yam kuba siyayitya inyama yazo. Ukufuya iinkukhu kwenza ukuba sibe namaqanda, singawathengi.

Enye inyama ndiza kuyithatha ndiyifrize, ndiyigcine ukwenzela ukuba ndizoyithengisa ngelinye ithuba. Enye inyama ndiza kuyiqwayita, ndenze umqwayito ngayo ndiwuthengise. Enye inyama ndiza kuyenza i-stock ndithengisele abantu.

Iingenelo zokufuya iinkukhu zezokuba zingakhulisa i-ikhonomi yoMzantsi Afrika, kwaye iinkukhu zenza kubekho isaplayi yenyama.

Ukufuya iinkomo luncedisa uqoqosho lwaseMzantsi Afrika. Lenza kubekho ukhuseleko lokutya. Ufuyo lweenkomo lwenza sibe nayo netshizi, kunye nobisi, kunye nebhatha namanye amafutha.

Ezolimo zenza kuvele amathuba emisebenzi, ngokuba kuye kudingeke abantu abaza kulima iziqhamo okanye abaza kuphatha imfuyo, basebenze efama.

Ndikhethe ezolimo kuba xa ndingumlimi ndiza kuziqesha, andizukuqeshwa ngomnye umntu. Kwaye ndiza kwenza amathuba okuba abanye abantu baseMzantsi baqeshwe nabo. Ukutya kuyawuhleli kuhleli kudingeka.

Kunyanzelekile ukuba uMzantsi Afrika uqhubeke uxhase ngemali iSebe lezoLimo kuba inceda uqoqosho, yenza kubekho ukhuseleko lokutya, yenza kubekho imisebenzi. Kwaye xa kukho imisebenzi kuye kuthobe ukwaphulwa komthetho.